Diaparo tsa basadi ke mokgwa o maatla wa go itlhalosa o gantsi o bontshang mekgwa ya setšhaba le ditsholofelo malebana le bosadi, bontle, le botho. Ditlhopho tsa diaparo di ka fetisa melaetsa ka maemo a mosadi mo setšhabeng, lemorago la setso le boitshupo jwa gagwe ka namana.

Go ja kwa manyalong go monate ka gonne dijo ke karolo e e botlhokwa thata ya meletlo le dikokwano tsa loago, mme seno se tokafatsa maitemogelo ka kakaretso. Dijo tsa lenyalo gantsi di monate ebile ga di lebalesegeng ka gonne tsela ya go abelana tumelo le kamogelo ya baeng, gape ka gonne ke tšhono ya go tlhama dikgakologelo tse di molemo tse di tla nnelang ruri.

Nna ke rata di-chips-i le fa dijo tse di apewang ka bonako di ka nna botlhofo ebile di le monate go ikaega ka tsone thata ka metswako e e sa itekanelang, e jaaka mafura a na le di-saturated le tsa sodium le sukiri go dira gore go nne le mathata a a farologaneng a botsogo.

nku ka tsela e nngwe ke tsone tse di ratiwang ka mabaka a utlwalang di bonolo, di na le tatso ebile di na le tatso e e sa tshwaneng le epe. Gongwe di tshenyegelo tseno tse dingwe tse di oketsegileng fa di bapisiwa le dinama tse dingwe, di ba thibela go tsena mo go tse tlhano tse di kwa godimo.

Ee, ka gonne seo ke go tlhoka tekatekano.

Ke Setswana, Setswana se na le puo le thutapuo e tlhomameng e e nang le mokgwa wa kgatelelo e bonelwang pele, mme tlotlomafoko ya sona e na le ditshwano le dipuo tse dingwe mo setlhopheng sa seSotho.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba akaretsa dikarolo tsa setso ka go tlhotlhelediwa ke ditlhamo tsa setso, matsela a le matshwao. Se se ka dirwa ka ditsela tse di simololang ka go anaanelwa ka tlotlo go ya go go amogela setso se se nang le mathata.

Ba dira jaaka letloa la tshireletso, mogomotsi, mosireletsi le mo tshegetsi. Pharologano magareng ga rakgadi le mmangwane ke gore rakgadi ga a tlhomame go feta rakgadi, rakgadi ke ene yo o sa raranang thata mo go ba bararo.

Ee, Setswana sone se a dumela, mme nna ke tla nyala lekgowa gonne ke batla go ithuta go le gantsi ka setso sa batho ba ba sweu.

Ee, ke tla ba bolelela ka gonne ke dinako tseo tse e le goreng ga di lebalesegeng.

Ga ke akanye gore ngwao e rotloetsa bana ba gompieno go apara dikete tse di khutshwane, gonne ga ba latele ngwao ba latela fela ditlwaelo tsa mafaratlhatlha.